Izinto ezinjalo zidla ngokuba nemiphumela emibi kakhulu empilweni yakho. Mna ndicebisa ukuba, ukuba ufuna unciphisa umzimba uye kuzivocavoca okanye utshintshe indlela otya ngayo. Ungasebenzisi ezi zinto uzinikwa ngabantu ngokuba aziyilungelanga impilo yakho.

Xa ndisiva eli gama kuthi qatha umntu okhohlela kakhulu nothimlayo, ngenxa yokokuba abantu abane-TB badla ngokukhohlela kakhulu, bathimle.

Andifane ndiye kuhlolwa kwezempilo. Mhlawumbi ndiya kube kanye enyakeni kokuba ndise ndoyike ukuya kuhlolelwa izifo.

Ndicinga ukuba imikhankaso enjena ibaluleke kakhulu and idlala indima enkulu ukubonwa kwezi zifo nasekuzinyangeni.

Lunintsi ulutsha olunabantwana ngenxa yokuba ulutsha lungazi ngokwabelwana kwesondo olukhuselekileyo. Nezifo ke bazifumana ngenxa yokokuba besafika kwisondo bengazi ukuba kufuneke benze usondo elukhuselekileyo. Ke kubalulekile urhulumente abakhuthaze ootishala ukuba baqhubekeke befundisa ngosondo elukhuselekileyo.

Mna bendiznokuzama ukwakha ubudlelwane nalo ibhinqa elo, ndenzele ukuba lindithembe. Ndithethe ngokunyanisekileyo lizive likhululekile phambi kwam ukwazi likwazi ke ngoku ukukhululeka ngembilini yalo kum.

Emveni kokuba umntu eswelekelwe uyamthuthuzela, ummamele, uzame ukumkhuthaza, umcebise nenkqubela phambili.

Into eyenza umgangatho wezibhedlele zabucala nezibhedlele zikarhulumente wohluke kukuba izibhedlele zikarhulumente zifikeleleka kumntu wonke. Ke ziyagcwala kube nzima ke ngoku ukujongana nomntu omnye kuba abantu banintsi abadinga uncedo. Ze ke ngoku ezi zibhedlele zabucala zona zingagcwali ngenxa yokokuba abantu abanayo imali yokufikelela kuzo, ze ke ngoku zona zibe nomgangatho ophezulu ngenxa yaloo nto.

Ndingazama ukuba ndicele uncedo kwimeko enjalo, ndicele uncedo apha ekhaya. Ukuba andilufumani uncedo ekhaya, ndicele uncedo kwizihlobo zam.

leCOVID-nineteen zandiziva ndingakhuselekanga kulaa ntsholongwane ngenxa yokokuba yayingeyomaski yodwa enokunqanda esi sifo.

Abantu abathetha ngezandla baphathwa kabuhlungu kakhulu ngabantwana abasebancinci abafundayo kwakunye nabantu abashushu, abaselayo. Bonke bona abanye abantu noko babanalo uvelwano.

Xa ndisiva eli gama lesifo leswekile kuvele kuthi qatha abantu abanesi sifo kuba basoloko befuna ukuya kuchama, isikakhulu ebusuku. Bahleli nje balambile, imizimba iyehla bengazami nozama. Ibuhlungu ke into yokuba neswekile, futhi ixhaphake kakhulu apha elalini.

Ndiye ndicacise uba sekwenzekile. Kwenzekile, akho nto inotshintsha. Ke into enokwenzeka yinkqubela phambili yokuba nokuba lo mfundi ukhulelwe masimbandakanye, simkhuthaze akwazi ukuqhubekeka nemfundo yakhe engaphazamiseki.

Makazi, alikho iyeza elinguzifozonke. Nangona olu yeza lingaluncedo kwizifo ezithile lingadala ezinye izifo okanye lonakalise kwezinye iindawo. Akufunekanga ubathembe kakhulu abantu abathengisa amayeza anjalo ngenxa yokokuba abantu bafuna nje imali.

Dadewethu, ndivakalelwa ukuba umama wethu angancedakala kakhulu ngokuba ayohlala kwikhaya labantu abadala ngenxa yokokuba kukho oonesi abafundeleyo ukugcina abantu abadala phaya. Angafumana uncedo olungezelelekileyo ngakumbi kunolu thina sikwaziyo ukumnika lona. Ke ndiyacebisa ukuba ayekuhlala phaya, ngenxa yokokuba thina asikwazi asinokwazi ukumjonga ngeli hlobo banomjonga ngalo bona. Futhi phaya bahlala benawo amachiza anokumnceda umama wethu. Namaxesha ombona ke sizawanikwa, siyombona sizibonele ngokwethu ukuba uphetheke njani.

Ndingambuza umfundi ukuba uhlala nabani kowabo, ukwazi ndizokwazi ukumcebisa ngcono ngendlela anokuyibeka ngayo le meko kulo mntu ahlala naye kowabo.

Oku kungakholelwa ukuba kube nempembelelo ebuhlungu empilweni zabo, kuba abantu abaninzi ababakholelwa xa bethetha bezama ukuphalaza imbilini yabo.